Dumela Mme le kae? Mme, hona le batho ba fihlileng mona maobane ba sebetsang le lona mono moo le re kenyetsang di-Wi-Fi, jwale dithapo di kene mona empa ha di sebetse. Re ne re kopa hore le re thuse ka hore, re ka etsa jwang hore di sebetse, kapa hona batho bao, ba ka re re ka ba thola jwang hore batle ba tlo re lokisetsa hore re kgone hore re kene marangrang a rona, re kgone hore le rona re thabe, hoba Wi-Fi e bohlokwa haholo. E re thusa hore re seke ra senya tjhelete, ntse re reka data hangata. Re ne re kopa o re jwetse re ka etsa jwang kapa o re romelle e mong wa batho ba lona, a tlo re thusa mona re bone hore e sebetsa jwang.

Dumelang batho ba baholo. Ke ne ke tlo le hlalosetsa ka taba ya Wi-Fi le hore na Wi-Fi e sebetsa jwang. Wi-Fi ke ntho e sebetsang ka taba ena e bitswang network ho bolela hore ha o na le Wi-Fi ha o hloke hore o reke data. O patala ha nngwe ka kgwedi o na le yona ho fihlela, o tla ikgethela hore o batla e sa feleng kapa o batla Wi-Fi e felang, hoya ka ditlhoko tsa katlung ya hao hore le sebedisa marangrang hakae. Empa ke ntho e thusang haholo hoba e boloka tjhelete, hape ha e tshwane le tsona tsena tsa bo, di-network tsena tsa di-sim card tsena tse o tla fumana di lahlehile ha hona le Wi-Fi o ntso kgona hore o bue le batho ka di-WhatsApp tsa hao di-Facebook ho ba monate.

Ke na le Wi-Fi, ke sebedisa Wi-Fi. Ke sebedisa data ha ke le seterateng. Ke reka data, ya beke horeng ke seke ra reka data mehlaena le mehlaena. Ha ke na le tjhelete hantle, ke reka data ya kgwedi. Ke a tseba hore hase hangata ke tla be ntse kele seterateng kapa ntse ke etsang, nako e ngata ke ka tlung. Ke kgona ho e sebedisa hantle ke sebedisa yona Wi-Fi ena e kenang le yona. Empa data yona ea tura haholo e seng hanyane, jwale ke yona ntho eo ya hore ho shebe le hore ke difeng ditheolelo tsa data. Ke ya beke, ke ya kgwedi le hore di theotswe ha kae.

Nako e ngata ke dula ke kgetha ho sebedisa di-chat box hoba ho bua le motho, o fumana hore tlameha hore o sebedise mohala le yona airtime jwale ha ke na le data hona chat box moo ke a kopa hore ke bue le motho. Ha tse ding di sena motho, o fumane ha o ntso ngola potso e ntse o jwetsa hore ha e utlwisisi, e leng tsona tse kang di ka lokiswa. Mara boholo ba tsona ho kgona ho bua le motho kgona ho mmotsa tsohle tseo o batlang ka ntle le hore o no nahane hore o tla fellwa, ke airtime kapa yona data ya hao.

O tlameha pele o shebe hore Wi-Fi ya hao e patetswe, le hore hape Wi-Fi ya hao ha o sheba router e ntse e hlahisitse mabone ao e tlamehang e a hlahise na, haebe e ntse e a hlahisitse o ntsha Wi-Fi ya hao dithapong di kenya hape haebe e sa sebetse. Ke hona moo o tlameha ho founele motho a tla o thusa ka yona, a ka o thusa mohaleng kapo a o thuse ka di komporo moo a ntsale teng kapa a romella motho hona ho wena hore o tlo thuswa ka yona.

Ke na le dilemo tse telele, ke sa mamele radio ya selehae, jwale ha ke kgone hore ke bue hore ke dibohodi difeng hoba jwale ha ke di mamele. Moo neng ke dula teng ile ya kwalwa radio station ya teng, empa tse tse ding ha ke di mamele ho hang. Hoba yona ntho e buang ha bana tsebo e itseng ba qetella ntse ba bua ka dintho tse seng molemo nako e telele. O fumane hore ha wa thola letho le bonahalang ho ba mameleng jwale ha ke e mamele.

Ke nahana ke iqalle, taba ya ho rekisa yona data. Nka ithekela motjhini hona mane feela bo Pep bo Ackermans, ka ithekela motjhini oo wa data le wa airtime ka rekisetsa batho. Ka iketsetsa tjhelete, e leng yona ntho e ntle ya hore motho a etse tjhelete hore ha o sa kgona ho fetwa ke bophelo ka ntle ho data. Founu hae sebetse ha e sena data, o itholla di-call feela hae sebetse le hantle ekare hase founu.